Hi ku vona ka mina ndzi vona nga ku vanhu va nga teka magoza wo fana na ku va teka ti-sim card ta contract kumbe va pfula contract na na network yo karhi leyi va yi tsakelaka leswaku va endlela leswaku data yi tshama yi ri kona mali yi ndhe yi kokiwa kumbe yi hakeriwa hi nkarhi wo karhi for data yeleyo sweswo ni tshemba ni swona leswaku swi nga pfuna leswaku na yona data yi chikanyana hi ku vanhu vo tala va ta va va nga ha xavi data siku na siku kambe va ta va va tirhisa data ya vona leya monthly kumbe unlimited swi huma ka vona leswaku va ta va va xave yini ya kona.

Loko u ri xichudeni ku xavana na data swa pfuna ka swilo swa xikolo especially loko u nga ri na u byi tivi ka xilo xo karhi u kota ku u u u endla research hi xona u tlhela u endla research hi ti-assignment na hi ti-assessment ta wena kambe loko u ri xichudeni swilo swo biha hi loko se u xava data u xavela swilo swo biha u xavela ku endla swilo swo huma endleleni na ku dyondza swilo swa ka swa ku a swi nge pfuni nchumu evutomini ka mikarhi leyi taka.

Ndzi nga langa na Telkom leti timbirhi ti kahle ngopfu hikuva network ya kona a yi baleki yi tshama yi ri kona yi tshama yi ri ka high speed yi tshama yi ri henhla a ku na laha u nga ta hluphekaka kona hi network data ya kona yi yi tirha kahle a yi na tinkingha na network ya kona yi va yi tirha kahle network yi tlhela yi nga vi na tinkingha na yona.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nga swi endli sweswo hikuva munhu loyi a nga hakelela network yaleyo i hakela mali yo yo ringana a a data yeleyo hinkwayo leyi a nga ta va yi xavini kumbe leyi a nga ta va ri na yona se loko yi hundzeriwa hi nkarhi va hetelela va yi teka a swi kahle hi ku swi ri yena i humese mali ya yinyingi for data ya yitsongo kambe sweswo mina a ndzi se hlangana na swona hi ku network leyi ndzi yi xavaka i network i data ya ku data leyi ndzi yi xavaka ka network leyi ndzi yi tirhisaka i data ya ku yi hela exikarhi ka n'hweti a ndzi yi tivi ku hi mhaka ku yitsongo kumbe njhani ma ri nakambe a hi yona leyi a ku ri hambi ho fikisa n'hweti leyi taka va nga ze va yi teka a va yi teki yi tshama yi ri kona.

Ni nga vula leswaku ti-network hinkwato ti na ti na unlimited so data ya kona hi loko u xave leya unlimited yi va yi ri kahle kambe ti-network tin'wani ku fana na le ya mina sweswi ni tirhisa le ya ya n'hweti kambe a yi unlimited kambe i hela xikarhi ka n'hweti ma swi vona hi mhaka ku network yi tshama yi ri kona yi tshama yi ri kahle na xipidi xa network xi va xi ri high se nkarhi wun'wana na wun'wana xilo xin'wana na xin'wana lexi nga connected ka Wi-Fi xi va xi ri dyeni ka ka data yeleyo kambe loko a ku ri unlimited a yi ta fikisa n'hweti emakumu ka n'hweti ma swi vona.

AI yi sungurile ku cinca misava nakambe ya ha ta tlhe yi cinca ku ya emahlweni kun'wani yi ta yi cinca hi ndlela yo biha kun'wani yi ta yi cinca hi ndlela ya kahle hi ku AI ya hi pfuna laha na laha yi tlhela yi endla swilo swi va fast kambe laha ka ku manjhe yi tekela vanhu mitirho kwalano a yi kahle hikuva vanhu van'wani va va ti-bread winner va va va tshembele ka mitirho yeleyo kambe leswi se ku fika ka ti-AI mitirho ya vona ya hela se ndzi nga vula leswaku AI yi sungurile ku cinca misava nakambe ya ha ta tlhela yi cinca more ku hundza la.